Ndicinga inani labantu abaneleyo ukuqala istokfela ngabantu abahlanu. Kulula ukwenza izinto nabantu abambalwa xa sikhomperisha okanye sijonga ukwenza izinto nabantu abanintsi ingakumbi into edibene nemali. Abantu abahlanu abazawubetha imali inyanga nanyanga kuphindwe kukwazi ukuqalelwa ukuyogqiba unyaka. So ndicinga abantu abahlanu ngabona balinani elirayithi.

Izikhalazo endizivileyo okanye endizaziyo malunga noNSFAS kukungafumani mali yaneleyo ukuxhasa nokwenza izinto ezizoncedisana nokufunda kwabafundi. Iimali ezinjengothenga iincwadi, ukutya. Ezinye izikhalazo zezokuba abafundi bangayifumani imali yabo yenkxaso kwangethuba, loo nto ibangele ukuba basilele ekufundeni. Loo nto ibangele ukuba bakhutshwe ziidyunivesithi okanye iikholeji kuba iimali zabo zenkxaso zokufunda zingabhatelwanga.

Umahluko womama obolekisa ngemali kunye nebhanka awukho ncam, kuyafana. Kodwa ke ukuboleka imali kumama olapha ekuhlaleni kulula kunokuyoyiboleka ebhankini, akukho miqathango minintsi okanye xesha elide lokuba uyifumane imali yakho ngoba ebhankini ithatha ixesha elide kwaye ingxaki yakho ofuna uyenza awukwazi uyeka uyenza kwangethuba.

Abazali kufuneka baqaphele kakuhle xa besebenzisa inkonzo yefowuni ukubhatala okanye ukuhlawula amatyala esikolo. Umntu funeka aqinisekise ukuba iinkcukacha zesikolo esi asithumelela imali zizo kwaye akukho ndawo ayiphazamayo kuzo. Kwaye funeka aqaphele ukuba akathumeli mali mntwini urongo namanani okanye nesixa semali ayithumelayo usibhala kakuhle kwaye uyasijongisisa.

Andiboni kukho elula kunenye okanye enzima kunenye, eyona nto ibalulekileyo kokokuba ube nazo zonke iinkcukacha ezifunekayo xa ufuna ukuyivula naxa ufuna ukuyivala. Ukuba ke iinkcukacha zakho aziphelelanga okanye zirongo kuye kuthathwe ixesha ukuvula iakhawunti nokuyivala ngokunjalo.